Umthelela wokuminyana kwezimoto ekuseni nantambama ekuhambeni kwabasebenzi nabafundi, kuba kubi ngoba kwenzeka ukuthi abafiki ezikolweni noma emisebenzini ngesikhathi lesi abafanele abafike ngazo. Kanjalo kukwenza ukuthi kube abantu abangakwazi ukugcina isikhathi. Futhi nakanjalo uwumuntu ukhona ukufika umcabango wakho nomqondo wakho usuthikazisekile, ilanga lakho angeke lihleleke ngendlela le ubuyihlele ngayo.

Hhayi qha angikaze ngasisebenzisa isaphulelo sabafundi lapho kubhukhwa khona ithikithi lebhasi elihamba amabanga amade. Hhayi ngizobe ngiyaphosisa angikaze angikaze ngasisebenzisa.

Engingazama ukukwenza kuleso simo ukuthi ngazise abashayeli besitimela ukuthi kunomunye wabagibeli oqeda kuquleka, ngicela bazame ukuphuthuma bathole okwesizo lokuqala futhi, kuzameke nokuthi sivule amafasitela ukuze kungene umoya abantu bakwazi ukuphefumula.

Uma imshayeli egcizelela indaba yokuthi ngigibele njengoba sengishiwa isikhathi, nami ngiwumuntu olibangise emsebenzini. Angeke ngihlehlise lokho ngoba ngingafuni ukuthi ngifike isikhathi sesidlulele lesi engisebenza ngaso. Kepha ngingangena kuleso simo ngazi ukuthi ngizokwazi ukufika emsebenzini kungakabi late kakhulu.

Isiteshi samabhasi engithanda ukugibela kusona ilesi saseGoli ngoba ngazi ukuthi sihle futhi siphephile ukuthi umuntu agibele khona. Uma ngisho esaseGoli ngisho ukuthi lesi ese-Gautrain e-Johannesburg Park Station.

Into engingayenza kule simo ukuthi ngimuqhazisele ukuthi angeke sikhone ukuvula iwindi eliseduze kwami ngoba angizizwa ngikahle. Futhi ngingazama nokumqondisa ukuthi akwazi ukwamukela isimo lesi engibhekane naso.

Ya ukhona umuntu engimaziyo owathikanyezwa isiteleka samabhasi. Kanjalo wathola elinye iqhinga lokuthi athutheke ukuze afike emsebenzini.

Eya ngake ngahlangana nomuntu owajabulela ukwazana naye ngenkathi ngihamba uhambo olude ngebhasi ngoba saxoxisana ngebhola futhi ngiyazi ukuthi iyona ingxoxo enizoba nayo ebumbanisa abantu. Futhi ngezimo ezifana nokuba nohambo olude ngebhasi.

Eya ngake ngahamba ngebhasi elafela endleleni. Ngalokho into eyayenzeka lafa amasondo futhi umshayeli wayenganawo amasondo anele ukuthi akwazi ukushintsha wona lawa afile, akwazi ukufaka wona lawa akahle.

Ngikhetha unhlobo lo omusha kwama-Quantum ngoba yiwona ongathi uvamise ukuthi uphephe futhi nanoma uhlezi ngaphakathi kwawo uyezwa ukuthi uhlezi endaweni efudumele futhi enobunono nobunene. Yiyona le engikhonzayo engiyikhethayo ukuzidlula zonke, loku okusha kwe-Quantum.

Hheyi mngani awuthi ngikuxoxele. Ngihlangane nalo bhuti lo esitimeleni esibuyayo ngapha ekhaya. Ubhuti wangixoxela ngendaba yakhe eyayishaqisa kakhulu, ukuthi ngenkathi esasemncane, ubaba wakhe wayehlukumeza uma wakhe so, ngalokho akuzange kumuphathe kahle ekukhuleni kwakhe. Njengoba naye wayeyingxenye yala bantu laba ubaba wakhe ebeba limaza uma ehlukumeza umama. Namhlanje ulimele unamanxeba wokushiswa ngamanzi. Njengoba uma wakhe wayezama ukuzivikela ubaba khe uma ebezama ukumulwisa. Manje lamanxeba lawa anawo awamuphathi neze neze kahle ngoba usenokuthi akazithembi uma eziveza phakathi kwabantu. Indaba eshaqisayo kakhulu leyo.

Emva kokuqoqwa kwemali etekisini kutholakala ukuthi ayiphelele. Le nkinga le ingaxazululwa ngokuthi umshayeli angatshela abagibeli ukuthi bayithathe yonke imali le abayilethile ngaphambili, umuntu nomuntu aqale abhadale kabusha. Ngaphandle kwalokho itekisi angeke lisuke lapho kumele lisuke khona, lifinyelele lapho kumele lifinyelele khona.